Ndza pfumela leswaku nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi inthanete. Eka nkarhi wa sweswi, switirhisiwa hinkwaswo swa le fonini swi lava data ku fana ni WhatsApp, Facebook-u, TikTok-o, Instagram-e na swin'wana na swin'wana. Ku ri na ti-TV, na ti-TV kumbe mavonakule ya manguva lawa ya tirhisa data, a ta ha ri tona letiya ti ya khale. Hinkwaswo switirhisiwa swa manguva lawa hi xitalo swa swona switirhisiwa data. Ku fana ni ku dyondza exikolweni, ku tsala ti-assignment kumbe mitirho ya xikolo i ku tirha data. Hikokwalaho data yi va xirhalanganyi xa ku va vanhu va tsandzeka ku tiphina hi ku tirhisa .

Ndzi nga xava data eka netiweke ya Cell C. Hikuva data ya netiweke ya Cell C yi le hansi swinene ku tlula data ya netiweke ya Vodacom. Netiweke ya Cell C yi khoma kahle swinene, netiweke ya Vodacom ya tika ya tikisela swinene. Ku khoma ka yona swi le hansi, nakona yi hlawula tindhawu.

Ndzi titwa kahle hikuva data relero swi kombisa leswaku ri va ri ni enerisekile, hikuva ndzi va ndzi nga ri hetanga. Ku tlula ku va ndzi heleriwa hi data masiku ya ku va rona data yeleyo yi hela ma nga se fika. Leswi swi kombisa leswaku data leyi, yi va yi yi ntsongo ende yi va yi nga ni enerisekanga ku va ni tirha leswi ni lavaka ku swi tirha hi data.

Hi n'hweti data ya mina ni tatisa kan'we, hikuva ndzi xava data ya netiweke ya MTN. Ni tirhisa na lexi va xi vitanaka Wi-F-i kumbe router, lexi ni hakelaka mali yo karhi kan'we en'hwetini. Data ya kona yi va yi tele ku va ni tirhisa n'hweti yi ze yi hela, yi phela yi va ya ha .

Data ya ti-cellphone yi ta tanihi ti-MB kumbe ti-GB, yi xaviwa hi airtime leyi ni mhaka ni yi cherile eka riqingho ra mina. Ku va ni yi tirhisa ndzi pfula kumbe ku potosa lexi xi endlaka leswaku data yi tirha efonini, loko ndzi kotile ku va ndzi xava data hi airtime.

Ndzi nga tiyisisa hi ku va ndzi endla leswaku ndzi tirhisa data leri hi vukheta eka riqingho ra mina. Ndzi tirhisa leswi swi faneleke, leswi swi nga na nkoka, ni na ku va ndzi tirhisa riqingho hi nkarhi. Ndzi nga tshameli riqingho siku hinkwaro, ndzi ti nyika mitirho yin'wana handle ka ku va ndzi tirhisa riqingho.

Ku va munhu a tirhisa Wi-Fi ematshan'wini ya data, swi sivela leswaku u tshama endlwini u nga humi u ya helo. Data kasi yi ku pfumelela leswaku u nga ha famba u ya kwihi na kwihi foni ya wena yi ri karhi yi tirhisa data, ku hambana ni Wi-Fi. Wi-Fi u fanekele u tshama endlwini u tirhisela kona, kumbe ka ndhawu ya yi one. Laha u nga ta tirhisa Wi-Fi ya wena kona, u nga suki. Loko u suka a yi tirhi.

Leswi ndzi swi endlaka i ku va ndzi yisa data ya mina eka data safe mode, na ku va ndzi nga nghenangheni eka ti-app-e kumbe leswi swi dyaka ngopfu data. Ku fana na TikTok na Facebook, ni yi tirhisa hi vukheta.

Data ya ti-cellphone yi xavekaka eka un'wana na un'wana hikokwalaho ka ku va yi xavisiwa kumbe yi xaveka hi ku olova. Ku fana na ku va u u yi xava hi ku tirhisa cellphone banking, u yi xava hi ku tirhisa khadi ra wena ra le bangi, kumbe u yi xava hi ku va u ya xava exopeni kumbe exiphazeni kumbe.

Xivangelo xa ku va data eka masiku lawa hi nga le ka wona ri durha i ku va ri ri xi va xilo lexi xi tirhisiwaka hi mani na mani na ku va ku ri ku tifono hinkwato kumbe ri tiqingho hinkwato ta le nyongeni ti ri tiqingho ta ti-smartphone leti ti tirhaka hi data.

Nxavo wa data wu le henhla swinene na matirhiselo ya data eka vanhu swi le henhla swinene. Hi data mali yo tala yi helela eka data hikuva eka nkarhi lowu hi nga le ka wona swilo swo tala swi tirha hi data ku dyondza ku dyondziwa hi data ku tirhisa swo fana na TV swi tirhisa data na swilo swin'wana swo hambana.

Hi ku tirhisa data u kota ku va u nghena eka internet u kota ku va u tirhisa xitirhisiwa xo fana na WhatsApp ku vulavula na vanhu Facebook naswona ku hlaya mahungu na ku vulavula na va TikTok ku vona tivhidiyo kumbe swifaniso swo hlekisa na swin'wana na swin'wana.

Leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data i ku va u kota ku vulavula na vanhu lava nga le kule na wena hi ndlela ya video call u vulavula na munhu hi khamera u karhi u n'wi vona hi ku kota ku va u apply-a mitirho hi ku tirhisa ti-email i ku kota ku va u nghena ka internet u lava vuxokoxoko byo karhi ku fana na ku hlaya mahungu na swin'wana na.

Data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi. Data yi tirha hi foni yi tirha eka riqingho yi xaviwa yi cheriwa endzeni ka riqingho kasi Wi-Fi i xilo lexi xi taka xi ri na data endzeni ka xona lexi munhu a khoneketaka eka xona kumbe ku va a pfula foni ya yena a a khoneketa na xona ku va xi kota ku tirha hi ndlela leyi fanaka na .

Ku pfaleriwa ka data i ku va data yi va yi nga ri ku tirheni hi nkarhi wolowo data yi ri kona kambe yi nga koti ku va yi tirha leswi yi tirhaka swona leswi swi kombisa leswaku data yi va yi .

Ku na ku hambana eka ku durha ka data ya three G, four G na five G. Data ya three G yi yi chipile swinene nakona matirhelo ya wona ya le hansi swinene ya four G ya durhanyana matirhelo ya wona ya le hansi swinene ma five G ya durhanyana matirhelo ya wona ya le henhla swinene.

Ku bela riqingho hi vhidiyo swi tirhisa data yo tala swinene hikuva u va u ri karhi u vona munhu yaloye na ku va data yi tirha na ku va yi humesa munhu yelweyo kahle ku tlula riqingho ra rito. Riqingho ra rito ra tifanela na ku va munhu a ri karhi a tirhisa phone call leswi a swi teki ngopfu data.

Tihakelo leti fihliweke leti munhu a faneleke ku ti languta eka pulani ya data i ta ku va ku ri na tihakelo to fana na ta vukorhokeri tihakelo ta ku va data yi nga heli yi va yi nga pimeriwangi na ku va data yi tirha eka hi ku hambana ka ku va yi va yi ri four g, five g na three.

Hi ku vona ka mina ndzi vona swi nga ri kahle ku va data yi va na siku leri ri expire-raka hi rona ri nga se hela leswi swi fana na ku va ku ri ku tlangisa hi mali ya wena ku va u xava data leri ri helaka u nga se ri heta leswi swa khunguvanyisa na le ka va.